Nna le ba lelapa la ka re ka etela keng Table Mountain. Ra tsamaya ra lo sheba tlhaho, ra sheba difate hore na di boheha di jwang ha o di hlaha ka hodimo hodima ho thaba. Kapa re tsamaye re ye Kruger National Park, re lo sheba diphoofolo, re shebe tlhaho mono nong. Hobane ho tlabe ho bulehile hantle, ho le hotle, ho le ho tala. Re bona diphoofolo ka mefuta e fapaneng. Ke hore e be re a iketla ebile re utlwa monate. Ee, di ngata dintho tseo re ka di etsa.

Dumelang he bo ausi le bo abuti. Ke re he ke le tsebise he ka jeko ke tlile ka ka feedback he. Mmuso o ntshitse ditjhelete tsa hore re le thuse ka tsa dipapadi. Jwale he ke ntho e tlo etsahala ke e nahanang he, ho tlo batluwa di-kit tsa bo rugby, ho tlo batluwa di-kit tsa netball, ho tlo batluwa dibolo tsa bo tennis, di-racket tseo tsa teng. Ho batluwa bolo tsa soccer jwalo jwalo. Jwale bana ba ka ke re ke le jwetse he, ka mokgoo ke thabileng ebile ha ke tsebe hore na ke iketseng. Ke a tseba he le rata papadi. Jwale ke re ke le tsebise nako e santsane e le teng. Le hle le tsamaye le lo e lo ikwetlisa hore etlare ha o qala ho thwe e ho kgethuwa bana. E be ka ofela ha lona la finyella.

Mohlomong e tlare ha o qalwa ho seswa. Mohlomong ho ho be le dipina tse binwang, ho etswe nthonyana moketjana mohlomong pele ho ka qalwa ka di taba tsena tsa ho sesa jwalo jwalo. Mohlomong e tla hohela batho be leng hore ba hlaha mose ho mawatle. Ba tla kgahlwa ke ka mokgo ho etswang dintho ka teng Afrika Borwa, ha o tla ntlheng ya ho sesa jwalo jwalo.

Ke tla qala pele ka ho ba ruta ho bapala monopoly hobane monopoly ke papadi e leng hore e bonolo ebile e tshwarelleha ka pele. Ebile ka hobane e na le ditshwantshonyana monono e hlahisitse dipopinyana. Bana ke dintho tse leng horeng ba hohelwa haholo ebile ba ka thabela ko hore ba ka di bapala. Hobane e tlare ha ntse ba bone ditshwantsho tse nonong moo botong eo ya monopoly, le tjhelete ena e leng hore tla be ba e tshwere. Ka nnete e tlaba bona tlabe ba ikutlwa ba utlwa papadi ena e le monate bona ho na hoo. Jwale ke tle hape ke tlo ba ruta dikarata. Dikarete le tsona di monate ehlile ha le di bapala le le lelapa. Jwale le etlare ha ntse ke ba ruta dikarete, hore na di sebetsa jwang le teng. Etlare ha ntse ba shebile mebala ena e hlahileng dikareteng. Hono ho tla etsa hore ba hohelwa haholo ebile ba thabela kore ba ka bapala papadi ena ya dikarete.